Abadlala imidlalo ye-elektroniki abanobataniswa nabantu abadlala ibhola ekhatywayo kunye nabo badlala ibhola yombhoxo ngoba abo bantu bathatha ixesha ukuba balolonge imizimba yabo ngokuya ebaleni benze into efanelekileyo.

Ukungabikho umsebenzi oqhelekileyo womzimba, umzekelo, phofu ukutsho physical exercise iyabachaphazela kakubi loo nto leyo, ngokuba bayakwazi uhlala umzekelo iiyure ezintathu ukuyotsho kwezi lishumi bekulo mdlalo we-elektroniki eyenza uba babethakale ke ngoku nalapha emehlweni, ufumanise amehlo ayaqaqamba neentamo kuba bagxile kuloo nto leyo.

Ndicinga umgangatho weqela lesizwe lebhola ekhatywayo laseMzantsi Afrika alikhuli .

Imisebenzi yokuzonwabisa ayoyabantu bazizityebi bodwa, ixhomekeka ukuba wena uthanda ntoni na. Umzekelo, kwelam icala ndithanda ukwenza iarobhiksi ulolongo lomzimba. Ndiyakwazi uzenzela mna apha ekhayeni ndizihlelele. Abanye bathanda ufunda, uyakwazi uyofumana incwadi mahala elayibri okanye uyifumane nalapha kwimfonomfono yakho kwi-intanethi incwadi yofunda. Akunyanzelekanga ukufumaniseke uba wenza iinto eziduru ukuze wenze into eza konwabisa. Abanye bonwaba ngocula, abanye njalo njalo, zinintsi iindlela yokuthi ungazonwabisa ecaleni. Akunyanzelekanga ukuba ibe yinto ezaba nayo kwa inkcitho.

Ndicinga ukuba iqela lebhola ekhatywayo loMzantsi Afrika elinenkitha okanye iijezi ezigqwesileyo yiPirates kwakunye neKaizer Chiefs kuba ingamaqela ekudala ekhona abala iminyaka, kwaye kudala bafumana inkxaso kwiziponsa. So, yenza loo nto ke ngoku ke umbutho loo webhola ube nako ukukhula ebangela ke ngoku babe nayo nenkitha yeejezi izikipa njalo njalo.

Indlela esizonwabisa ngayo nabahlobo bam xa singenamali siye sithathe uhambo olude sisebenzise iinyawo zethu singasebenzisi izithuthi. Apho sifumana ixesha lokuthi sipholise ingqondo. Umzekelo, mhlawumbi sihambe siye elwandle, ukuya elwandle ayonkcitho mali. Sixoxe izinto esizihluphayo, umntu akhuphe imbilini yakhe. Ngamanye amaxesha ke siye sihlale kwezi nto yokuba kukho iimeko ezifana nooNetflix sihlale sikhethe into esizayibukela esizayithanda sonke, sibukele yona sisonke.

Kubalulekile uhoya iincwadi zam ngaphezu nezihlobo kweli banga leshumi elinanye, imbangi yaloo nto, imbangi yokuba ndithethe njalo kungenxa yokuba eli banga lindilungiselela ibanga lam leshumi elinesibini. Ngoku yonke into endiyifundiswayo ibalulekile ukuthi yiyo ezawubonakalisa ukusebenza kwam kakuhle kwibanga lam leshumi elinesibini lona elibalulekileyo ukuveza ikusasa lam ukuba lizawuya ngaphi na.

Ndingakhetha uRonaldo kwaye uzawungena kwisikhala sikaTshabalala apha kwibhola ekhatywayo yoMzantsi Afrika. Ndicinga noba ngeliphi na ilungu laphesheya baneminyaka bona, banamava angakumbi kuba kudala yadlalwa ibhola ekhatywayo kwamazwe abo. Bangakwazi ukuba lulutho ngakumbi.

Imithetho ye-ICC yanele, ndingabe ndiyayibhoxa xa ndinothi ndongeza omnye omnye umthetho kulena seyikhona.

Ewe, ndakhe ndathatha inxaxheba ezintweni zokonwabisa zangaphandle. Endandithathe inxaxheba kuyo kwakukunyuka intaba ndaya eTable Mountain nezihlobo zam. Yona iphaya eNtshona Koloni.

Eyona iyimpumelelo enkulu kwezemidlalo eMzantsi Afrika ndingathi yibhola yombhoxo iragbhi ngokuba iqembu lethu lalapha eMzantsi Afrika ibe nako ukuphumelela kwiWorld Cup idlala namaqembu aphesheya.